Imishado ehleliwe ingasebenza esikhathini samanje ngoba kukaningi abantu bezithola besebudlelwaneni bendlule bethole omunye bendlule, kungasebenzi bethole omunye so mhlampe. Uma abantu bengahlelelwa nje imishado yimindeni yabo, hawu, kungalula. Kungaphinde futhi kugweme kwawona ukuthi umuntu eloke ephume engena, ephume engena into nje kungaba ukuthi angabi ukuthi kuthathwe iyingane, ingane ihlelelwe umshado. Akungabi njengokuthi mhlampe umuntu ona-fourteen akube ukuthi usukhulile una-twenty-five, usuyile esikoleni uma kuwukuthi wawufuna ukuyofundela, wakwenza konke lokhu wawufuna ukwenza.

Ukuqanjwa amagama kweyingane mhlampe kuyaye kwashintsha eyikhathini zakamuva. Uma sokhumbula nje kudala, ingane yayiqanjwa abantu abadala ekhaya. Lokhu kwakwenziwa ukuthi umakoti nesoka lakhe noma mhlampe nomkhwenyana wakhe babehlala kubo kamkhwenyana ngeyikhathi zakudala. Esikhathini samanje abantu bathi bangashada bekhe bakhe imizi yabo noma bephume inxiwa labo lokhu kuhambe kwaholela ekuthenini ugcine kuwuwe mama wengane ozinikezela igama noma oyiqambela ingane yakho igama.

Into engiyaye ngiyibone ngeyingoma nangoma yesiko nesiko ukuthi ingoma mhlampe ake ngithi umaskandi uma kudlala umaskandi wesiZulu, amaZulu umuzwa awutholayo owokugida amazulu afuna ukugida. Uma mhlampe kungadlala ingoma yesiTsonga amaTsonga afuna ukutshikiza adlalise yabo enzise njengoba asuke edlala isiXibelani, so usiko nosiko, nengoma nengoma yakhona ivusa umuzwa ngokuhlukahlukana kwemizwa yokujabula yalawo masiko uma uwumZulu umuzwa wakho wokujabula noma into ozoyitshengisa ukugida nokugiya, namanye futhi ama iyinhlanga neyinhlanga noma namasiko namasiko ngokuhlukana kwawo.

Usiko esinalo ngakithi usiko lobumbano mhlampe makukhona ongenakho uyakwazi ukuyokucela kumakhelwane wakho, futhi nje akuyona inkinga. Awubi nanamahloni nje ukuyocela ngoba nabo bayeza kuwena bezocela umphakathi nje onobumbano ngale ndlela yokuthi noma ngabe kushoniwe. Woah umphakathi nje uyeza uzokusingathisa umphakathi uyeza uzokungcwabisa nanoma ngabe lo muntu oshonile mhlampe bekuwumuntu waseGoli abangamazi kodwa nje ngokuthi bazi wena, wena ohlala nabo la emphakathini bazoza kunobumbano nje ngakithi kunothando. Kune-sense of belonging nje ma ukuleya ndawo.

Hheyi, kwake kwaba khona isikhathi la angazi noma kwakwi phase noma kanjani, koda nje lowa nyaka siyingane sasifaka ama-eyeliner amnyama la emehlweni, bese sigqoke intezimnyama-ke eyinkulu ugqoke-ke ugqoke. Kwakuyinto nje eyayikhona kwakuyinto engenile hheyi cha, hhayi yayi kwakuyinto nje angazi ukuthi ngangingenwe yini ngempela ngoba kwakubi kubi. Noma nje ubuki iyithombe manje uvele ubone nje ukuthi weee yabona la kwakukubi ufake iyimpahla eyinkulu amabhulukwe abe makhulu ufake iskibha sibe sincane ibhande libe likhulu, yeyi hhayi yayiyimbi into.

Omama emndenini yabo kumele kube yibona abaphathi iyimali zobaba obaba abakwazi ukuphatha iyimali obaba hambe beyozidla beyiphuze nabangani babo. Omama yibo nje obaba mabehola kumele ngabe bayabanikeza iyimali zabo omama beyibambe ngoba omama yibo, abayaziyo ukuthi kumele kuthengwe igrosa noma kushoda ini endlini nenani zinto eyidingekayo eyindlini, omama lezi zinto lezo bayazazi obaba, bazi nje ukuthi bona uma bebuya emsebenzini bafuna ukudla kodwa abakhohlwa nje nokuthi impuphu iphelile abazi.

Uma ngibuka indlela okwakuphekwa ngayo kudala nendlela osekuphekiwe ngayo manje ngibona engathi indlela yakudala kwakuyona. Lokhu ngikushiso ukuthi kudala kwakungafakwa mhlampe iyibiliboco eyiningi ekudleni, njengoba manje sekunane nezifo eyidalwa yizona, ibiliboco eyisetshenziswayo ekudleni nanokudla futhi okwakuphekwa kudala wawunonga nje kuphela ngoswayi ubilise inyama leyo idliwe sekuphelile uyabo indlela yakudala yokupheka ngiyibona kwakuyi yona ndlela vele. Yikho phela ukuthi ngoba sesaphila eyikhathini esiphila kuzona, koda nje kudala wawuyibekela ikhabishi lakho, uthele amanzi amancane uthi uswayi udle. Kungena mafutha ubilise inyama yakho, ufake uswayi oluncane udle kuwukudla futhi okumnandi lokho.